Ndzi nga tiyisisa leswaku phephahungu ri va na matlhelo hinkwawo ya mhaka ri nga teki tlhelo rin'we naswona ri tiyisisa mhaka ya rona.

Ndzi nga tiyisisa leswaku va nga tshami nkarhi va tshembela ka yona hikuva nkarhi wun'wani yi nga va endla leswaku vatshama xilo xin'wana na xin'wana va lava ku vutisa yona, leswi nga ta va swi swi hunguta ntokoto wa vona na vutlhari bya vona bya ku va va kota ku hleketa swilo leswintshwa hikuva vona va ta va va tolovela ku ehleketeleriwa.

A ndzi ta va ndzi kombela mfumo leswaku va kota ku phakela ndyangu wun'wana ni wun'wana lowu pfumalaka data yo karhi n'hweti yin'wana na yin'wana leswaku va kota ku fikelela vuhlanganisi bya inthanete, hikuva mindyangu yin'wana ya pfumala.

Ina ndzi tshama ndzi hlaya, naswona a ndzi hlaya hi Witness Ntiva n'wanuna wo kumeka ehansi ka doroba ra Tzaneen. Loyi a nga sungula ku tirha ka Munghana Lowunene eka malembe lama hi malembe ya lehansi hansi, sweswi a nga kula a ti kuma a ri ndzeni ka tipolotiki swa ANC.

Swiphiqo leswi swichudeni swihlanganaka naswona swa le ka inthanethe i ku va va sindziseka ku kuma dyondzo leyi heleleke, hikuva nkarhi wun'wani va va va pfumala data ya ku va va nghena ka inthanete va endla mintirho ya vona.

Ina ndzi va hakela hi ndlela leyinene, hikuva va kuma timfanelo ta vona hikuya hi matirhelo ya vona naswona loko vanhu va nhlayo ya le henhla va va va stream music wa wena u kota ku kuma ntshovelo wa le henhla. Na loko swiyanimoya switlanga music wa wena kumbe vo makombakule u kota ku kuma ntshovelo wa wena lowu wu hlengeletiwaku hi SAMRO.

Ku u ti kuma u ti u rhumela hi rungula ku na leswaku ri nga n'wi fikeli kumbe a nga ri voni hi xihatla kambe loko u tirhisa riqingho u hatla ku va a hlamula kumbe a kota ku vona leswaku a wu n'wi fowunerile.

Swi na nkoka hikuva swi kota ku va swi hlohlotela vantshwa leswaku ti tele tindlela leti va nga kotaka ku va fikelela va endlaka leswi va lavaka ku va swona evuton'wini ku ri ndlela leyi yi nga leha kambe yi ri na ntshovelo lowunene. Naswona u va hlohlotela leswaku a ku na xilo xo ta hi ku olova laha misaveni tanihiloko loko xilo xita hi ku olova nchumu wolowo u tlha u famba hi ku olova.

I ku va u seta password leswaku vanhu van'wani va nga koti ku va va na mfikelelo eka netiweke ya wena hikuva leswi nkarhi un'wana swi nga endla leswaku vanhu va kuma vuxokoxoko bya vutomi bya wena.

A ndzi ta va lemukisa leswaku a hi swilo hinkwaswo leswi va talaka ku swi vona ka Tik Tok ku nga ntiyiso, naswona va nga pfuki va ringetile ku swi endla hikuva swin'wana swa swona swi na switandzaku swo biha.

Hikuva ti software ta tona ti hambanahambanile naswona na matirhiselo ya tona a ya fani, tin'wana ti tirha hi xihatla kambe tin'wana ti tirha hi ku nonoka.

Ina ndzi tshama ndzi yi tirhisa, naswona a yi ri ya le ka KFC naswona yi na mpimelo wo va u tirhisa two hundred megabytes.

Ndzi ta lava ku hlaya hi Patrice Motsepe, hikuva ndzi lava ku tiva leswaku u swi kotisa ku yini ku va a lawula mabindzu mo tala hinkarhi wun'we.

Switandzaku i ku va unga kota ku va u yiveriwa mali hi ndlela yo olova no tlhela u skemiwa loko u nga ri na vuxokoxoko na ntokoto hikuva u tirhisa bangi ya inthanete.

Ina, leswaku la va pfumelelaka na vona va kota ku va na ndlela ya vona yo va i nghena inthanete hambi wo famba va yi veka laha mugangeni ku kota ku pfuna mani na mani. Van'wani va ta va va lava ku endla swilo swa xikolo van'wani va kota ku lava mintirho hi ndlela leyi oloveke.

Va nga teka ti magazini va ti chela ka inthanete ku ri mani na mani a kota ku ti vona hi xihatla, hikuva ku famba va phakela a swi nge va oloveli.

U ta va u tolovele swilo swa xihatla naswona u nge he landzeleli swilo swa ndhavuko hikuva wena swilo hinkwaswo u ta va u swi kuma hi xihatla.

A ndzi ta ti twa ndzi nyamile, hikuva ti magaziniti hi pfuna ku va hi kota no hlaya hi kota na ku va hi hlaya swilo hi swifaniso hikuva swi na swifaniso leswi swi hi endlaka hi kota ku ku nga va ku vulavuriwa hi yini.

Wi-Fi ya mina endzhaku ka ku va ku nile timpfula ta xihangu yi onhakile naswona a ndzi kombela ku pfuniwa hi xihatla.

I ku va loko se xiyimo xi tikile u ta tsandzeka ku kuma mpfuno wa xiyimo xa le henhla hi xihatla, hikuva swi ta teka nkarhi wo leha ku va va fikelela ku ta ku pfuna.

Hi leswaku a ku na mahungu kambe ko va na swilo swo tsakisa vu no va swi endla vunyanyuri.

Byi endla leswaku mi endla ntirho wan'wina hi xihatla hikuva vu lavisisi hinkwabyo mi na byona.

Ndzi na UPS, naswona loko gezi ri famba ndzi kota ku va ndza ha yi tirhisa a ndzi tshama ndzi hlangana na xona xiyimo lexi.

A ndzi ta ti twa ndzi nyamile naswona a ndzi ta sindziseka ku va ndzi endla swilo swa mina hikuva loko vanhu va vulavula leswo biha hi wena leswi ku nga ri ku ntiyiso, vanhu va hatla ku swi tshemba ku tlula loko vanhu va vulavula ntiyiso hi wena.

Byi endla leswaku mhaka yi va hi xihatla naswona yi hi fikela hi xihatla hikuva hi tshama karhi hi languterile eka tifoni ta hina.

Va sungula va lavisisi hi vu vona leswaku va nga pfuki va xisiwile hikuva loko u kala vutivi swi ta ku tikela ku va u nga tshembi.

Ina, hikuva a hi vanhu hinkwavo va kotaka xinghezi leswi swi vasindzisaka leswaku va kota ku ti tirhisa.

Ina i ya nkoka, hikuva ya hlohlotelo vanhu lava na vona va lavaka ku tikuma va ri ka xiyimo xo fana ni xa vona.

Tinqambi leti ni ti rhandzaka i Mthimbani hikuva va vulavula hi vusweti na ku va va byi hlule njhani vusweti na ku va va kota ku humelela vusweti byi nga va yisi ehansi.

Yi nga va vuyisela hikuva tikhastamende va ta tshama va ri laha mabindzuni hikuva swilo swa mahala va swi rhandza ngopfu leswi ta endla leswaku va kota ku va va .

Leswi swi ta endla leswaku tikhasitamende ti tshama ti ri laha bindzuni hi vutalo hikuva va ta va va kota ku endla swilo swa swa vona mahala ka inthanete ku fana na ku va va lava mintirho na swa tidyondzo leswi nga ta endla leswaku loko vatwa va karhele va xava xo xuxa laha xitolo leswi swi ta vuyisela van'wamabindzu hikuva ku ta tshama ku tele lahaya emabindzwini hikokwalaho ka ku kokiwa rinoko hi Wi-Fi.

nkoka wa kona hileswaku vana va ta tshama va ri kaya hikuva va ta va va hlalela maphophayi ya ku fana na va-cocomelon lawa ya rhandzaka hi vana naswona swi ta endla leswaku va tshama va ri kaya leswi swi endla ku va va sirhelelekile ku tlula ku tshama va ri mapatwini.

Xitori xa nhloko ya nambu lexi xi vulavulaka hi munhu wa ku va a pfumala nhloko na milenge naswona a nga twisiseki leswaku i wa njhani.

Ina, u fanekele u vekela swipimelo hi ku ya hi malembe ya vanhu lava va swi tirhisaka leswi swi ta kota ku endla leswaku vanhu va hatlisa va tlela nakona va kota ku va loko u endla swilo leswi nga fanelangiki va yi block-a akhawunti ya wena.

Xitichi xa ku hangalasa mahungu ya ntiyiso lexi ndzi xi tivaka naswona xi nga duma i Munghanalonene FM, makombandlela.

Ndzi ta fanele hi ku va ndzi xava yin'wanyani ya ku vonaka nyana leswaku ndzi kota ku va ndzi yi tirhisa ku fika n'hweti yi hela.

Munghanalonene FM makombandlela laha a ndzi yingisela xitori xa Mina hi mina.

Swi va endla va ti twa va hlawulekile hikuva va tsaka ku va va ku vona endzhaku ka nkarhi nyana ku va va ku vonile swi va endla, swi va endla vatwa nga ri wa .

Mbuyelo wa AI i ku va wu ku dyondzisa swilo swa ku tala hikuva wu na vutivi bya ku tala naswona u nga tikuma u pasela hehla kambe u nga tirhisa AI ku va u tsala ti-assessment ta wena hi yona kambe u nge tivi na nchumu yi nge ku dyondzisi nchumu wena u ta yi tolovela ku va u tshama u kopela hi yona minkarhi na nkarhi laha u nga ta ti kuma u nga tivi na nchumu hikuva wena loko u vutisisa nchumu u tsutsumela ka yona.

Va nga ringeta ku va va chela Wi-Fi hikuva a ko va nchumu wo durha swinene leswi nga ta endla leswaku vana va va na vutirhisiwa bya inthanete handle ko va va pimeriwa matirhiselo.

Ndzi nga endla leswaku ndzi download-a swilo swa nkoka fonini ya mina no tlhela ndzi hotspot-a lava va nga le kusuhi na mina leswaku hi kota ku hatlisa hi yi heta yi nga si va yi tekiwi.

Hi kona ndlela yo olova ku va swi hatla swi fika hikuva loko o va u ya laha va tholaka kona va nga teka maphephe ya wena va ya finya hi ku ya ka nkarhi hikuva ya ta va ya vanga machaka kambe eka dyondzo ya masiku lawa na lava va lavaka mintirho swi olovile hikuva ho nghena ka inthanete u apply-a hikokwalaho u ta kuma nhlamulo ku nga si fika na masiku mo karhi ma karhi hi imeyili.

Tanihi ri vantshwa yi hi pfuna ku va hi tiva hi swilo leswi humelelaka laha tikweni naswona hi kota ku va hi vona mabindzu lawa vanhu va ya endlaka na ku va va swi kotise ku yini ku fikelela na tidyondzo to karhi to karhi ya hi hlohlotelo hikuva vanhu van'wani va va va humesela vuswikoti bya vona na ku va leswaku va fike njhani nakona na hina hi nga swi kotaka ku va hi fika.

Swi na switandzhaku leswinene hikuva tsalwa ri hatla ri fika laha u lavaka ri ya kona naswona swi na na switandzhaku hikuva u nga kuma un'wanyani a teka foni ya wena ku va a scam-a vanhu lava u va tivaka handle ka mpfumelelo ya wena.

Mr Bones, The Lord Must Be Crazy, Home Alone, laha swi vaka swi vulavula hi vanhu lava va rhandzaka ku hlota nakona va dya swiharhi swa le makhwatini.

U fanele ku swi dyondzela u tlhela u swi landzelerisa, naswona u nga swi hlamula hi ku ya hi ndlela leyi va ku vutisaka xivutiso, naswona swin'wana swivutiso u fanekele u swi hlamula hi vukheta.

Hi nga tiyisisa leswaku hi ku ya ka nkarhi vanhu va nge he tivi nchumu, hikuva va ta va va tshembele ku va va ya tirhisa AI naswona dyondzo ya vona va nge pfuki va dyondzile nchumu.

Vubihi bya kona hileswaku va nge tivi nchumu, naswona va ta va va tolovele ku tirhisa xona, nchumu wun'wana ni wun'wana vona ka dyondzo ya vona va ta lava ku tirhisa xona. Leswi ta endla leswaku va nga pfuki va dyondzile nchumu hikuva va nge he hlayi va tshembele yona.

U nga ha tikuma ka Facebook, TikTok na YouTube swi kona na le ka Instagram na man'wani mabulo ya le ka media.

Ndzi nga ha swi dilita ku ri ndlela ya ku va ndzi endla leswintshwa.

Swi nge phikizanisiwi hikuva mahungu lama kandziyisiweke i mahungu lama va ma kumaka ka inthanete. Inthanete yi kuma mahungu hi xihatla, naswona yi na vumbhoni byo tala na vuxokoxoko va nga se humesela mahungu ya vona rivaleni.

A swi kona sweleswo, loko data yi hundzeriwe hi nkarhi ya nyamalala yona u nge he yi kumi. Naswona a ku na ndlela ya ku va va ku tlherisela mali hikuva ku va ku ri na swiletelo swa leswaku u fanekele u yi tirhisa siku ro karhi ri nga si fika.

Ma hoxa xandla hikuva va hatla va tivisa miganga hi swilo leswi humelelaka laha tikweni kumbe ka ndhawu yaleyo, leswaku va hatla va lemukisiwi na ku va va swi lemuka.

A nga ha nghena ka inthanete, a nga ha vona ti-video ka YouTube, na ku va a nghena ka ti-media na ku va a nghena ka ti-social media ta ku fana na vo WhatsApp laha va chataka va vulavulaka na vanhu va ri kule va tlhela va foyinelana. Va nga nghena ka ti-Instagram ti-TikTok na ti-Facebook.

Ina hikuva u nge yi tirhisi data yo nghena WhatsApp ka TikTok, na data ya TikTok u nge yi tirhisi ku nghena WhatsApp. Naswona data ya ku va u tlanga hi yona.

Loko u heta ku yi tirhisa u tima data ya wena, u nga tshami u pfulele data loko u nga ri ku yi tirhiseni, hikuva ku ta nghena ti-notifiction leti nga ta ku dyela data u karhi u nga ri ku yi tirhiseni.

A swi khumbi, hikuva va ta ku lemukisa ku ri ku na ku cincela lokuntshwa. Naswona u ta fanele ku va u landzelerisa kona loko data ya wena yi herile, hi kona u nga ta ku loko wo ya xava yin'wanyani u fambisana ni ku landzelelana ka ku va ku cincela ka nkarhi wolowo.

Nkoka wo xava mobile data i ku va u kota ku stream-a swilo swa inthanete ku va u kota ku nghena ti-media to hambanahambana.

Ina ndzi vona swi fanerile leswaku a ta kota ku endla swilo leswi a lavaka ku swi endla hi xihatla, a nga tikumi a ringekile a endla na swilo leswi a nga fanekele a swi endla leswi nga ta n'wi pfuna.

Ina ku na ku vilela, hikuva u ta kuma leswaku mahungu lama a hi ntiyiso kambe ya hatlisela ku tshova vanhu timbilu hikuva a va na vumbhoni bya swona.

Ndzi ta n'wi lemukisa leswaku u fanerile ku tirhisa riqingho leri hi nkarhi. U fanekele ku ri tirhisa awara swo va a tlangisa swona, u fanekele ku ri tirhisa ku va a endla swa tidyondzo naswona a nga tshami a ri eka rona nkarhi wo leha, laha ndzi nga ta n'wi tekela loko ku fika nkarhi wo karhi leswaku a kota ku endla swa xikolo.

A ti nge siveleleki hikuva a hi swilo leswi nga blockiwa, naswona u top-up nkarhi wun'wani na wun'wani lowu u wu lavaka.

Mahangalaxiwa tiko hinkwaro, naswona va lavisisa mhaka ku fika makumu naswona va va va ri kona nkarhi wun'wani laha ku nga endleka mhaka leyo ku kuma vuxokoxoko na ntiyiso wa mhaka.

Ndzi nga ri tsarisa hi computer na printara, leswi swi ta endla ntirho wu olova hikuva ku ta va ku huma maphepha lawa ya baseke ya kombisa na swifaniso.

Swi endla u hatla u va na vutivi bya laha tikweni hi xihatla, na ku va u tiva leswaku ku famba yini laha Afrika-Dzonga, ku va ku nga ri ndlela ya ku famba u vutisela vanhu kumbe u twa vanhu.

A yi haxi timhaka ta ku nga ri ntiyiso va sungula va lavisisa nhloko ya mhaka, hikokwalaho va ta ku va humesela mhaka leyi rivaleni.

Ina u nga yi tirhisa VPN, leyi nga na ndlela ya vukorhokeri byo khuluka. Hikuva wu kota ku vona swilo swo hambanahambana swo fana na ti-Netflix na ti-Showmax.

A ti le nawini hikuva i swilo leswi endliwaka hi vanhu, ku va va onhela vanhu eka mintirho ya vona ku va va kota ku endla ku stream-a swilo leswi.